Ha ho fumana hore tjhelete e tswileng e short-a ho bohlokwa ho ikopanya le banka eo o e nkileng ho yona hang hang. O lokela ho bona molaetsa o reng transaction incomplete kapa transaction failed. Hape ho ka ba le letsoho ho bontshang ho re ho na le bothata. Ha ho etsahala jwalo, banka e tla hlahloba transaction ya hao ba netefatse hore tjhelete e ile ya phoswa ho tswa ATM. Bankeng ba tla batla ho tseba nako e tswileng le transaction, nomoro ya ATM, le hore na o ile kae ho ATM e jwalo.

Ha moreki a re o tla ya mose ho mawatle, banka e ka mo thusa ka ditshebeletso. Ha o tlo ya mose ho mawatle, o tla ba le phitlhello ho ATM e ikemetseng. Sena se sebetsa haholo ha o le mehleng ya tlhoko ya ditjhelete tsa hae. Hape ha o sebedisa mobile banking o ka kgona ho etsa ditlhahiso tsa ditjhelete le ho fetola di-account. Sena se tla etsa hore o be le boikarabelo ha o le mose ho mawatle. Banka e tla ho thusa ka phetoho ya tjhelete, hape o ka romela tjhelete ho account ya mose ho mawatle kapa ho e kenya ho account ya motho e mong a leng mose ho mawatle.

Ho ebang moahisane wa ka o tla ho nna a kopa thuso, ke tla mo botsa hore ho tlile jwang hore a kadime tjhelete eo le hore hobaneng a sa kgone ho patala. Ke tla mo botsa hore ke eng eo a ka e kgonang hore a patale tjhelete. Nka mo eletsa ka hore ho betere a qale ho iketsetsa kgwebo hore atle a tsebe ho patala, le hore a ke a leke ho ya bankeng ho ya kadima tjhelete. Ka tjhelete eo, a ka patala mashonisa e salang a qale ho rekisa dintho tseo a ka di rekisang hore atle a kgone ho patala banka.